Iye, lokha umuntu nakathoma ukuba nomaliledinini omutjha kuyasiza ukulandela imiyalo esephetjhaneni olifumana nomaliledinini. Ngombana lokho kuzokusiza bona wazi bonyana umaliledinini loyo Uberegiswa njani begodu uphathwa njani, ukghone ukwazi nokobana izinto ezingaphakathi komaliledinini loyo ozifunako ongazitholi uzozifumana njani.

Uqinisile, iindaba zemrhatjho yomphakathi kufuze kube ngezenzeka emphakathini loyo umrhatjho okiwo, zihlobane nabantu balapha ukwenzela bona abantu bomphakathi loyo bazokwazi izinto ezenzeka mazombe nabo, bazokwazi izinto ezenzeka emphakathini wabo begodu bazokwazi ukuqhumana bamphakathi babonisane isisombululo ngalokhu abakuzwe emrhatjhweni ngomphakathi wabo.

Nawumzali ufanele uthathe umntwanakho umhlalise phasi umfundise ngezinto ezimbi ezingenzeka lokha nakabukela izinto ezilumelako ngomaliledinini wakhe. Umfundise izinto ezifuse azenze nekungakafaneli bona azenza ngomaliledinini wakhe.

Imihlobo emibili yedatha, sinedatha olithengako olithengela ukuliberegisa ezintweni ezifana nabo-WhatsApp nabo-Facebook, sibe nedatha olisebenzisela ukudosela abantu umtato.

Ngicabanga bona unobangela wokobana abarhatjhi bemirhatjho yomphakathi bangabhadelwa kukobana imirhatjho leyo uthola bona ayenzi inzuzo, ayingenelwa yimali begodu ayinabo abaqhasi abangayifakela imali ukuze umrhatjho loyo uzokwazi ukubhadela abarhatjhi babo.

Iye, ngiyaneliseka ngendlela iindaba zemidlalo ezifumaneka ngakhona emahlelweni wamuva nje waku-internet ngombana lapho uyakwazi ukuthi nanofana ukuphundile umdlalo loyo ukwazi ukuwubukela ku-inthanethi nofana ukwazi ukuthola bonyana i-score sikhambe njani. Uyakwazi bonyana ukwazi nokuthi uthole imihlobohlobo yabadlali nemidlalo ehlukileko ku-internet.

Ufunjwathwayo osezingeni eliphezulu kufuze amumathe ikombandlela ekubizwa ngokobana yi-GPS, athathe inani elikhulu lezinto begodu abe ne-battery elihlalako, abe no-AI okuthiwa yi-Artificial Intelligent.

Iye, eminye imirhatjho yemakhaya iyabhadelise ukukhangisa. Benzela bona nabo bakwazi ukwenza inzuzomali ukuze nabo bazokwazi ukuthuthukisa umrhatjho wabo.

Itheknoloji ingabasiza abantu abakhubazekileko ngokobana ibenzele imitjhini eyenza izinto zibelula ukobana bakwazi ukufumana zoke izinto abangakghoni ukuzenzela zona nezinto abazifunako njengabantu abakhubazekileko abangakwazi ukuzenzela ezinye zezinto.

Uqinisile, solo kwafika iinkundla zokuthintana abantu abasathembeli emrhatjhweni kangako ngeendaba zamsinyana ezitjhisako ngombana bayakwazi bonyana bazithole eenkundleni zokuthintana ngesikhathi sesigameko. Umuntu uyakwazi bonyana abesesigamekweni abone into ayedwa ayithathe ayisabalise eenkundleni zokuqhumana ukuthi woke umuntu osemhlabeni mazombe ayithole naye ngesikhathi esifitjhani.

Iye liqiniso, i-Wi-Fi iyabasiza abafundi ngombana abafundi bayakwazi ukubona ba-connect ku-Wi-Fi bayenze umsebenzi wabo wesikolo, bafunde, bathole iinsiza zoke ezibarhelebha esikolweni ngokUberegisa i-Wi-Fi.

Ukuzithabisa kungafundisa abantu bonyana kwesinye isikhathi kulungile bona nawumuntu uledlhe, uthole isikhathi sokuphumula utjhinge eendaweni zokuzithabisa nokobana ukwazi bonyana uphumuze ingqondo.

Iinkundla zokuthintana kulapho abantu batholana khona, bayakwazi bonyana bathumelane i-message eenkundleni zokobana bathumelane iindaba ezenzeka emaphasini zombe.

Awa, mina angiboni kuliqiniso lelo ngombana nathi kufuze sikwazi bonyana sizilalele iingoma zangaphetjheya ukuze nabo ngaphetjheya bazokwazi bonyana bakwazi bona balalele iingoma zabantu bangapha, lokho kuzobarhelebha bona nabo bazifakele imali ngesikhwanyeni.

Kuyenzeka ngesinye isikhathi bonyana unobangela kukobana mhlambe usuke ufake umoya ongakaneli, mhlambe i-airtime oyithengileko isuke iyincani kobana ingathenga umoya omkhulu wokobana ukwazi ukudosela boke abantu ofuna ukubadosela.

Lokha emphakathini kune-Wi-Fi abantu bemphakathini abafuna irhelebho ngeze-internet bangakghoni ukuzithengela idatha bayakwazi bonyana balithole lelosizo. Abantu ababeregako, abafundi nabantu abafuna umberego bayakwazi bonyana basebenzise i-Wi-Fi ukuze bathole koke lokhu ebakufunako.

Awa urhulumende akababoneleli abantu abahlala ezabelweni nge-Wi-Fi, ngoba ezabelweni sikhuluma nje akukho lapho ekune-Wi-Fi khona urhulumende ekebafakele yona.

Indlela elula yokuzifundisa ufunjathwayo wakho nawusathoma ukuba naye kukobana uthathe iphepha eliphuma nofunjathwayo wakho elineenkombandlela zokobana umafunjathwayo wakho umsebenzisa njani. Lokho kuzokurhelebha bona wazi bonyana ufunjathwayo loyo ukuphathwa njani, usetjenziswa njani.

Awa, lokha igezi ingekho i-Wi-Fi iyahlupha begodu kuyenzeka kesinye isikhathi icime.

Awa, lokha ngibona kutheliswa umuntu eenkundleni zokuthintana ngiyadlula ngenze ngathi angiboni ngombana nami ngiyakusaba ukutheliswa eenkundleni zokuthintana begodu ngiyazi bonyana ukuthelisa eenkundleni zokuthintana akukalungi begodu akusisemthethweni. Nakukghonakalako ungabotjhwa ngokobana uthelise omunye umuntu, ubotjhelwe bona wenze i-cyber bullying ngelimi lokubolekwa.

Inengi labantu aliyiyenzi imali ngokusabalalisa iingoma zabo eenkundleni zokuthintana ngombana uthola bonyana abantu abazilaleli iingoma zabo begodu aba-subscribe eengomeni zabo ukuze nabo bazokwazi ukuthola amasentjana wokuthi bakwazi ukuziphilisa.

Into ongayenza ukukhandela umuntu ongamaziko okufonela ngeenomboro ongazaziko qobe ebusuku kukobana uthathe iinamba zomuntu loyo uzivale efoninakho ukuze angasakwazi bonyana akuthole kufunjathwayo wakho. Lokha nakathi uyakufonela athole kangasuthi ufunjathwayo wakho uvaliwe.

Awa, mina alikho ifilimu leSewula Afrika engilaziko elithandwa nangaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini kuba mdosiphambili wefilimi. Ifilimu liba ngasuthi liphathelene naye begodu kuba ngasuthi ifilimu liqale khulu kuye, kuba nguye oqalana nomraro begodu nokwazi ukuwurarulula umraro loyo.

Lokhu kungabangwa kukobana abantu abakasondelani khulu nomlingisi loyo yeke-ke umuntu ebamazi khulu ngulo ebambona emdlalweni nofana efilimini yeke-ke indlela aziphatha ngayo efilimini, abantu bamthatha ngendlela leyo.

Iye, baqinisile. Amafilimi ayenza bonyana iinlelesi zilingise izinto abazibona emafilimini ngombana ngenarheni le yangekhethu, sekube kwaba nesigameko sokobana kube nefilimu elilingisa isigameko, iinlelesi zathathela khonapho.

Iye, ngicabanga bona ukubukelwa khulu kwamafilimu ku-inthanethi kuyabadima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokuwabukela ngombana lokha nabanganayo imali yokubhadala i-inthanethi ukuze babukele amafilimu, abalitholi ithuba lokuthi bawabukele yeke-ke lokho kuyabadima ithuba lokuthi bawabone amafilimu lawo.

Mina ngithanda ukubukela amafilimu kumabonwakude ngombana lokho akungenzi bonyana ngikhiphe imali ukubona ngiwabone begodu abonakala kuhle kumabonwakude kunaku-inthanethi yeke-ke kulula bonyana ngiwafumane kumabonwakude kunalokha nangisebenzisa i-inthanethi.

Indlela engabizi yokubukela amafilimu ngokumabonwakude usebenzise i-decoder ngombana khona uyakwazi bonyana uwathole simahla, ungaze uwabhadale.

Ifilimu engeze ngalilibala yifilimi ekuthiwa yi-Long Walk to Freeedom elenzelwe u-Nelson Mandela ngombana lona likhuluma ngekutani yekhethu, eyenza bonyana namhlanjesi sibe nekululeko, eyenza bonyana namhlanjesi sibe nokuzenzela zoke izinto esizifunako ngaphandle kobana sigandeleleke.

Mina ngithanda amafilimu afundisako begodu asitjela ngalokho okwenzeke emandulo ephasini lekhethu yeke-ke mina nangibukela amafilimu ngiwathandela kobanyana ayangifundisa ngezinto ebegade ngingazazi nezinto ebegade ngingaziboni lokha nangingakabelethwa.

Mina ngithanda amafilimu afundisako ngalokho okwenzeka emandulo ngingakabelethwa, asifundisa nangeenkutani zekhethu ezenza bonyana namhlanje sibe nekululeko.

Iye, ngicabanga bonyana nanje amafilimu asabukelwa khulu nasele ande khulu ku-inthanethi ngombana ilutjha elinengi sele lithanda izinto ze-inthanethi yeke-ke amafilimu la, bawabukela ku-inthanethi begodu ngiyacabanga bonyana bayafaka nomndeni wabo, bawubukele boke nomndeni wabo nababelethi babo sebayakwazi ukuberegisa i-inthanethi.

Ngicabanga bonyana umdlalo odume khulu ephasini zombelele ngesikhathi lesi, mdlalo webholo erarhwako ngombana inengi labantu selithanda ukubukela umdlalo webholo erarhwako.

Ngicabanga bonyana zithandwa kangaka ngombana ziyasifundisa begodu zisikhipa isizungu. Lokha nawunganayo into ongayenza, uvulela umabonwakude wakho ubukele zemidlalo.

Iye, ukubukela umdlalo kumaliledinini kungenza abantu bagcine bangasayi eenkundleni ngombana nawubukelako kumaliledinini kulula begodu lokho akukwenzi bonyana ubhadale imali ukuze ungene ekundleni ubukele.

Mina ngithanda ukobana ngiwubukele bunqopha etatawini ngombana lokho kungenza ngibone kuhle okwenzakalayo begodu kungenza bonyana ngibe nethabo lokobana ngisetatawini.

Ukubiza kwedatha kuya ngokobana idatha lelo lingani ngani begodu kuya ngokobana, i-network leyo oyiberegisako injani. Kesinye isikhathi ufumana bonyana ama-network la aba namaseyila wamadatha, ye-ke lokho kwenza bonyana idatha lingabizi khulu libe linengi begodu. Kodwana kunamanye ama-network othi nawufuna idatha, uthole bonyana linengi begodu libiza khulu lona. Kesinye isikhathi kuya ngokobana idatha lelo lizokuthatha isikhathi esingangani, ngombana amadatha la ayahlukahlukana kungaba lidatha lelanga, leveke nofana lenyanga.

Unobangela wokobana idatha liqakatheke khulu ebantwini, kukobana izinto sezitjhugulukile ngesikhathesi. Yoke into iberegisa umaliledinini begodu umaliledinini uberegisa idatha, lokha nawufuna ukuzuma umberego kufanele ube nedatha, lokha nawufuna ukufunda online kufanele ube nedatha. Zoke izinto amalanga la ziberegisa idatha kakhulukhulu lezi izinto ze-internet. Yeke-ke yoke into oyifunako eberega nge-inthanethi, ifuna bonyana ube nedatha begodu abantu amalanga la bafuna umberego ngobunengi. Begodu abantu amalanga la bahlalele ethembeni lokobana bangafumana umberego, lokho kwenza bonyana bahlale banedatha.

Okuqeda idatha khulu phakathi kokuthumela imilayezo nokubukela amavidiyo, kubukela amavidiyo. Ngombana lokha nawuthumela umlayezo, uyakwazi bonyana uwubhale ngesikhathi leso bowuwuthumele ngesikhathi leso, okwenza bonyana idatha elidlekako libe lincani. Kodwana lokha nawubukela amavidiyo uthola bonyana ividiyo ithatha isikhathi eside, idosa isikhathi eside, lokho okwenza bonyana ividiyo le idose idatha elinengi. Yeke-ke ukuthumela umlayezo kudosa idatha elincani, ukubukela amavidiyo kudosa idatha elinengi.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha ukuze lingapheli msinyana, kukobana idatha leli alisebenzisele izinto ezibalulekileko. Anciphise ekubukeleni amavidiyo, ekudlaleni ama-game aberegisa idatha nekudawunlowudeni ama-app adosa idatha elinengi, ama-app anganawo umberego. Begodu ifowunu namkha umaliledinini womuntu, uyakghona bonyana ukhethe bonyana idatha lakho lingadleki khulu okubizwa bonyana yi-data saving mode.

Lokha kwenzeka bonyana umuntu azithole aphelelwe lidatha, izinto ezinengi efowunini yakhe namkha kumaliledinini wakhe ziyajama, okufana ne-inthanethi, ama-app aberega ngedatha okufana nabo-WhatsApp, abo-Facebook namanye amanengi. Ngombana lokha nakanganadatha izinto lezi zoke aziberegi begodu akakghoni ukungena ku-inthanethi, asetjhe izinto nofana afune umberego. Yoke into esefowunini amalanga la ampur yoke iberega ngedatha.

Abantu bathenga idatha ngeendlela ezinengi. Ungathenga idatha ngokobana uye estolo uyokuthenga umoya okuthiwa yi-airtime, uyifake efowunini yakho ukwazi ukuthenga idatha. Nofana ungangena ebhangeni yakho uthenge idatha ngemali esebhangeni yakho. Kuya ngokobana umuntu ufuna ukulithenga njani idatha lelo. Amalanga la ama-network amanye anamapoyinti owaberegisako ukuthenga idatha. Lokha nawufaka i-airtime efowunini yakho khudlwana, uyakwazi bonyana bakufakele ama-point lawo, nasele amanengi ukwazi ukuwaberegisa bonyana uzithengele idatha ngawo.

Ukubiza kwedatha eSewula Afrika kuyatjhiyatjhiyana, kunedatha elibiza khudlwana begodu kunedatha elibiza ngaphasinyana. Kuya ngokobana idatha lelo lingangani begodu lithatha amalanga angangani. Idatha lelanga angekhe labiza ukudlula idatha lenyanga nofana idatha leveke. Kodwana kuya ngokobana idatha lelo lithatha isikhathi esingangani begodu idatha elinengi angekhe labiza ngaphasi kwedatha elincani. Kuya ngokobana uthenga ama-megabytes nofana ama-gigabytes na.